Molweni, zihlobo zam. Ndicela ukubuza, ingaba ukhona umntu onento angayityiyo okanye onealeji? Thina ekhaya xa siphekela isingcwabo sipheka i-steam bread, sipheka umngqusho oneembotyi, irayisi, ithanga, amazambane, ikhaphetshu, iisaladi ezininzi ezahlukeneyo. Ndicela ke umntu onento angayityiyo andazise kusekwangoko ukuze ndikwazi umenzela iplani yakhe esecaleni. Ongayityiyo mhlawumbi inyama yenkomo atsho ndizomenzela iplani, ofowukhase kwitshikhini atsho ndizomenzela iplani naye. Enkosi zihlobo zam.

Njengomfazana ofikayo emzini into endingayinxiba lijerumane elineqhiya, ifaskoti, ilokhwe kunye nezihlangu ezivaliweyo xa usemtsha. Ufake ngaphezulu unokhontoni, ubonisa intlonipho nokuthobela abantu basemzini wakho. Iinwele ke uyathwala iqhiya izifihle zonke iinwele. Nelokhwe yakho funeka ime ezantsi kwamadolo, iingalo apha emantla elokhweni, atleast zifike phaya ngasengqinibeni. Ndinganxiba ke elo jeromane okanye ndinxibe umbhaco, mbhaco lowo endizowufakela ngaphantsi iskipa esinemikhono emide.

Mna ndinguMaMzangwa, uMakhwalo, uNikwanto, uNcuthu. Xa ndizilanda ke ndizilanda ngesiduko sakulo mama, esakulotata, esakulomakhulu ozala utata, umakhulu ozala umama. Ndicinga uba ndiyaphela apho kuba kaloku xa sendiphumela apho ndiya kuzala nalo lonke elilizwe eli. Abanye abantu ke endizalana nabo ngabazala bam, abantwana apho oodadobawo batshatele khona. Nabantwana mhlawumbi apho umalume, xa umalumekazi, abantwana bakamalumekazi. Kodwa andizalani ke nabantu baloomizi ngoba ke ekugqibeleni ezam iziduko zine.

Xa kuzobakho umsebenzi amakhwenkwe umsebenzi wabo mninzi, baza neembiza zokupheka ezimnyama. Banyusa ilali bayoziboleka kuba kaloku ezimbiza ziyasinda funeka noko amagorha anamandla uziqokolela azizise. Baphume apho bayoxhela inkomo neegusha eziza kudliwa kulo mcimbi. Baphume apho bayophekela ootata inyama esibayeni, eyootata bodwa. Baphume ke apho bacande iinkuni becandela omama eziko kuze oomama xa bepheka bangashoti ngeenkuni. Bamise intente. Ukuba intente izawuba nezitulo bayaqokelela izitulo zize ententeni. Ukuba amanzi azothuthwa ngezithuthi, bathathe izithuthi baze namanzi ukuqinisekisa yonke into ihamba kakuhle. Boje inyama, bojele wonke umntu okhoyo ekhayeni.

Kumaxesha akudala uthiywa komntana yayiba ngumakhulu wosana othiya usana. Kona ke uthiywa komntana ngoku sekusenziwa nangubani na, nabani na unelungelo lothiya umntanakhe, umama womntana utata womntana. Igama lo mntana iba ligama ifana nomnqweno, unqwenela uba lo mntana abe ngumntu onjani okanye lo mntwana ukufika kwakhe uziva njani, ubukho balo mntwana buzalisekisa ntoni ebomini bakho. Zininzi ke izinto ezizalisekwa, zalisekiswa kobu bukho bomntana, kungako ke abantu bethiya ngeendlela ezingafaniyo. Kodwa igama lomntana liza neentsikelelo, liza nobuprofethi obuthile ngeli gama lomntana ngoba kaloku uyadala okanye uyathetha uba ufuna kwenzeka ntoni ngobukhona balo mntwana.

Umntu ongumama ebhujelwe yindoda, amazila endiwaziyo mathathu. Lizila elimnyama, lizila elineyivi, lizila elingamabalabala kodwa la mabala ayile kuneyivi oxutywe nesishweshwe. Umntu ke kukuye uba ukhetha esiphi, eliphi ilaphu. Ukuzila ke uzila ukubonisa uba ikhona into ebuhlungu ekwehleleyo, awusenawo utata wekhaya, unika imbeko. Ubonisa ukuba ubumthanda kwaye uzimisele ukumhlonipha. Abantu abazilileyo badla ngozila into eya enyakeni, abanye ziinyanga zintathu zintandathu kwabanye zilithoba kodwa ke emveni konyaka abantu abaninzi bayakhulula.